Amadlozi adlala indima enkulu emcimbini. Ingakaqali nje umcimbi kuqale kubikelwe wona amadlozi, kushiswe impepho, abikelwe ukuthi kuzoba nomcimbi ozoqala, umcimbi omayelana nani. Nokuthi ikuphi okuzohlatshwa kulowo mcimbi nakho kusondezwe empepheni, kukhulunywe atshelwe amadlozi ukuthi nasi isilwane esithize okuyisona ahlatshelwa wona. Bese futhi aphinde ayacelwa ukuthi abekhona avikele nabantu bonke abazobe bekhona kulo mcimbi, uphinde futhi umcimbi ube wumpumelelo.